Dijo ko losong tshawanetse di be di tshwana tota-tota. Ga gona motho o tshwanetseng go kry-a dilo tse dintse, ga gona motho o tshwanetseng go kry-a dilo tse di fapa-fapaneng. Dijo ke dijo tsa ko losong re tlo boloka re tlo lela le ba lelapa, ha hona dijo tsa gore mang o kry-a yang, mang o kry-a yang.

Ka setso ee, ba re tshwanetse ga o tlhokafaletswe ke molekane o tshwanetse o apare diaparo tse . E bontsha gore o a mo tlhompha, o ne o mo rata and o ne o ikanne. Go ya ka nna, nna akena bothata ba gore nka di apara, fela gona go tla ba gore nna ke di apara go fitlhelela neng kgotsa go fitlhelela neng. go na le batho ba bangwe ba nyaka o di apare sebaka se se telele-telele-telele, ke ra bona ba lelapa, ba sa nagane gore le wena o motho o sa ntse o nyaka go tswelela ka bophelo ba gago. Ee, motho o ka mo ilela wa lela fela bophelo bona bo tswelela pele.

Ee, nka ba bolelela gore aowa ke na le braai etlang le tle go ja braai le nna, etlang le tle go ja braai le ithabise le nna re itumele .

Ke akanya gore manyalo a a rulagantsweng ke ona a nnete a siametseng, ke ona a nnang sebaka ka gore, bona batho ba ba nyalanang ba ga baitsane, ba sa tlo itsane ko lenyalong. So batswadi ba bona ga ba tlhakantshitse ba ba rulagantse ke bone ba ba itseng gore ke eng se se ba loketseng.

Go ne go le monate o kgona go bona dilo ka mokgwa o batho ba phelang ka teng, batho ba phela go fapa-fapana. Gona le mabenkele a go fapa-fapana, diphahlo tsa go fapa-fapana so go monate go nna ko toropong.

Ke thoma go lebelela mmala ka lebelela ka mekgwa e batho ba aparang ka gona, mmala wa lesela le fashion-e ya gompieno ke tsona tse di leng botlhokwa. Setso le sona o ka kgona go se tseya o se tlhakanye le fashion-e ya segompieno.

Mosadi ga a tlhokafaletswe o tshwanetse a ilele sebakanyana nkare dikgwedi tse tharo or ngwaga kaofela. Ke akanya gore kilelo e ya ka motho, gore motho ene o batla eng. Ga ke gane go na le ditso go ikilela ga o a tshwanela gore e be gore wa gapeletsiwa or wa gatelediwa, tshwanetse e be ka motho gore motho o tlhompa monna wa gae jang. O mo ilela yang o ne a mo rata yang, not-e gore e be taba ya gore ke kgatelelo but fela ka gore re tlhompa setso, mosadi a ka ikilela monna wa gagwe a tlhokafetse for dikgwedi tse tharo kapa ngwaga.

Dilo tsa kgale boetapele ba setšo bo na le ka mo gare bo na le melao e mentšhi, mosadi o tshwanetse go apara yang, bana ba tswanetse ba dire jang, mosadi ke go bofa tuku bana ke go romiwa yalo-yalo. boetapedi ba gompieno motho o mongwe le o mongwe o na le boikgethelo, wa kgethela gore ena o nyaka go dira eng ka bophelo ba gae. O nyaka go ira eng yang kapa yang, kapa yang. Ke yona fapano ya .

Ke tshwanetse ke apare tuku go fitlha tlhogo ya me, ke apare mosese o mo telele, ke fitlhe magetla gore ke kgone go tlhompha mmele wa ka, ke tsona diaparo tsa setso tsa lenyalo tse ke tshwanetseng ke di apare.

Go botlhokwa gore motho a itse leina la sereto sa kwa gabo ka gore le botsha gore o a itsi ko o tswang teng, o a itsi gore o mang, o tswa kae le bo mang. Ee, nna ke a itsi go ipoka, bare ke tholo ma ahisa bohle a re tsamaye, re tsamaye re ye tholong, ke ra tholo tholo wa ga moeketsi.

Tsa Cultural Spears. Cultural Spears ba na le mantswe a a monate fela a ka mpinelang ko lenyalong la me, ba nkopella mola ntse ke bina le molekane waka gole monate. Ke rata ka mokgwa o ba aprarang ka teng, le mantswe a bone, le ka mokgwa o ba tshwaraneng ka teng kore dipina tsa di na le lerato di na le molaetsa.